Endicinga ukuba ikhuselekile yibhasi kuba abaqhubi betekisi bayabalekisa kunabebhasi kwaye ibhasi iphezulu kwaye ikhuselekile kuneteksi ngoba ebhasini akukhweli namntu wonke nabani na, kukhwela abantu abanamatikiti. Eteksini uyakhwela nje, ungakwazi nokukhwela naso nesigebenga okanye isikrelemnqa kwalapha kufutshane.

Endicinga uba ikhuselekile yibhasi enedekha enye kuba ayisindwa kakhulu. Le ineedekha ezimbini isindwa kakhulu kwaye kungalula ukuba iwe okanye yenze umonakalo omkhulu kuba inabantu abaninzi, kwaye ingasindwa iluze ibhalantsi.

Ndingafowunela umntu osendlini ukuba andihlangabeze kufutshane sikhawulelane indlela ngokukhawuleza azokwazi ukuba ndikhawuleze ndibuyele umva ngokukhawuleza ibhasi ingekafiki.

Ndingathetha nomqhubi webhasi ndimcacisele ukuba yimini yam yokuqala okanye ndiyaqala ukukhwela ibhasi kwaye andizange ndayisebenzisa before bendicela andincede ukuba ndingenza njani ukuze ndifumane ikhadi lebhasi ngokukhawuleza ukuze ndikwazi ukukhwela ibhasi nam.

Kaloku makhelwane into ekufuneka uyenzile xa uzawukhwela ibhasi xa ufuna uya edolophini zama ikhadi lokukhwela ibhasi. Kufuneka ube nekhadi lokukhwela ibhasi ukuze kuba ukwazi ukukhwela ibhasi uzoncedakala ezintweni ezininzi. Kona kona ke ikhadi elo lebhasi lithengwa edolophini. Namhlanje okanye ngemini oya ngayo kuyokunyanzeleka ukuba ukhwele itekisi kuba ungenalo ikhadi lebhasi. Uzokhwela ibhasi xa unekhadi lebhasi kwaye unayo nemvume etshoyo uba ungakhwela ebhasini.

Bendizoziva ndidane kakhulu kuba kaloku ibiyibhasi eqhele ukulibamba ixesha kwaye yeyona bhasi bendithembele ngayo kodwa namhlanje ndiphoxekile kuba ingafikanga ngexesha layo. Kwaye ndiyazama uthetha nodrayiva ndimcacisele okanye sibuze ukuba kwenzeke ntoni kuba iqhele ulibamba ixesha ibhasi kodwa namhlanje sizamcacisela ukuba siphoxeke kakhulu.

Bendizawuncama ndikhwele itekisi kuba iyiyo ezawukhawuleza indifikise ngexesha apho kwaye bendizobe ndiphoxekile. Bendizozincama ndithathe itekisi yona nto izokhawuleze indibeke.

Bendiyawumcela udrayiva ukuba nokuba ndime ngenyawo ndicela andithathe oku kokuba ndiyofika ngexesha emsebenzini ndingazuba sengxakini.

Ndingathetha nodrayiva okanye umqhubi webhasi ndimcele ukuba ndicela aqale ngam, ndiyaleqa ndiya emsebenzini kwaye ndileyithi.

Ndingaziva ndikhathazekile kakhulu kwaye ndiphoxekile ngokuba kaloku udrayiva okanye umqhubi webhasi akasixelelanga ukuba indlela yebhasi iyatshintsha.

Ixesha lebhasi libaluleke kakhulu ngokuba kaloku indifikisa ngexesha apho ndiya khona kwaye ihamba indlela emfutshane, iyakhawuleza. Kwaye ikhuselekile, ayinaso isantya esiphezulu.

Ibalulekile kuba isifikisa ngexesha kwiindawo esiya kuzo okanye xa siphuma emsebenzini isifikisa emakhayeni ethu ngokwexesha kusakhanya, kungekahlwi.

Bachaphazeleka ekubeni kufuneka bebhatele imali engaphezu kwale yamatikiti kwaye abanye badla ngongafumanisi ukuba amaxabiso ebhasi anyukile, nto leyo ibaphatha kakubi .

Iingenelelo ezingenziwa kukuba kungatshintshwa abaqhubi beebhasi kwaye kungatshintshwa imephu okanye isikhombisi sokuba ibhasi ihamba phi .